Ee. Ndo no ḓi wana ndi tshi khou shumisa bisi, ndo dzhena bisini ndo fara hanḓirete rannda mureili a mmbudza uri a huna tshentshi nahone ndi ngani ndo ḓa na hanḓirete rannda zwino nga matsheloni mure mureili o vha a tshi sumbedza u sinyuwa vhukuma fhedzi ndo tandulula iyo thaidzo nga u humbela muṅwe muthu ane a vha na tshentshi a kono u nthusa.

Ee u ya nga ha kuvhonele kwanga na ku humbulelo na ku humbulele kwanga ndi vhona zwi zwa ndeme uri muvhuso u thuse nga u ḓisa vhuendi vhune vhaaluwa vha ḓo shumisa musi vha tshiya zwibadela kana vhuongeloni u wana dzilafho ngauri vhaaluwa ndi vhathu vhane a vha koni u ḓi itela na mannḓa a vha tshena.

Ee. Ndo no vhuya nda ri ndi kho fara lwendo ra swika he pheṱirolo ya mbo ḓi fhela ha vha hu sina tshiṱitshi tsini ro thusalea ngei ra foina foinela muthu we a vha a kule aya a renga phethirolo nga tshigubu a ri ḓisela ra shela ra isa phanḓa na lwendo lwashu.

Tshifhinga tshe nda thoma u shumisa bupho ho vha hu lwendo lulapfu ndo ri ndi tshi ṋamela nga ngomu musi bufho ḽi tshi thoma u fhufha nda pfha u nga dangani hanga hu kho ya nṱha na fhasi ndo vha ndi tshi nga muthu o fariwaho nga dzungu fhedzi ndo ndi tshi ṋamela lwa vhuvhili a thingo tsha dovha nda pfha zwe nda pfha musi ndi tshi ṋamela lwa u thoma.

Ee. Khaedu dzine vhathu vha nga ṱangana nadzo musi vha khou vha khou tshimbila lwendo lulapfhu nga bisi ndi mafhungo o nyaga u yo u shumisa nnḓu nnḓu nnḓu ṱhukhu ngauri tshiṅwe tshifhinga mureili i u a ita a tshi hana u ima fhethu hune ha fanela uri u imiwe uri vhathu vha kono u ḓi thusa dziṅwe khaedu ndi dza uri muthu u ya neta nga u dzula a pfha muṱoḓo u tshi nga uya thoma u vhavha nyana ngauri u vha o dzulesa lwa tshikhala tshilapfu., Tshiṅwe tshithu tshine tsha vha hone ndi tsha uri musi muthu a khou tshimbila lwendo lulapfu hu ya swika fhethu hune mureili a vha a kule nga maanḓa na fhethu hune vhathu vha nga wana hone maḓi zwine ndi khaedu nga maanḓa ngori na musi muthu kharali a kho a na a nga ngomu basini maḓi a ya fhela.

Vhuima thekhisi ha vhuponi ha hashu a vhungo dzudzanyea nga nḓila yo teyaho thekhisi dzi ima huṅwe na huṅwe vhathu vha namela zwi sina ndavha uri yo ima gai kana yo ima nḓilani a huna vhuima thekhisi vhuponi ha hashu.

Khaedu dzine dza vha hone ndi dza uri vhathu vha no reila maṱiraka mahulwane vha ya dzhieliwa zwithu zwe vha hwala nga mavemu, tshiṅwe tshifhinga khaedu ivha ya uri arali mureili a kho reila lukalulaho zwi a zwi a vhanga dzikhombo badani.

Ndi nga ya ḽi magani ḽa dzigoloi nda ḓivhesesa nga ha goloi ine nda kho i takalela uri ndi ḓivhe uri dzi tshaḽenzhisi dzine ndi nga ṱangana nadzo dzi tshaḽenzhisi.

Ee ndi vhona zwo fanela uri muthu a dzhie bege dzo vhalaho ngauri ha ḓivhi uri mutsho u ḓo vha u hani muthu anga ḓi ṱuwa na bege nthihi ari a tshi swika hangei a wana uri mutsho ndi mutsho wa u rothola a wana uri ha na na tshiambaro tshi no dudela.

Fhethu hune nda takalela u huya nga bufho ndi Amerikha ndi nyago u ḓivhesesa nga ha mvelelo ya vhathu vha Amerika, kutshilele kwavho na zwiḽiwa zwine vha ḽa.

Goloi dzine dzi sa ḓure ndi dza tshifhinga tsha musalauḽa ndi dzone dzine a dzi shumisesi nga mannḓa zwivhaswa ngauri dzo ri dzi tshi itiwa dzo vha dzi kho shuma dzo itiwa nga matheriaḽa a musalauno ane o vha o khwaṱha nga tshifhinga tsha kale dza dzo vha dzo .

Zwine zwi nga itwa ndi uri vhathu vho no shumana na muḓagasi musi vha tshi dzhenisa dzi thambo vha dzi ite uri musi muthu a tshi dzi fara dzi tshoke ndi hone hune mavemu ane a tswa dzi thambo dza muḓagasi a ḓo ṱutshela kule no u tswa dzi thambo dza muḓagasi ngori vha ḓo ri vha tshi fara heiḽa thambo ya vhatshoka ya vha huvhadza.

Ee. Ndi ya tama u ḓi wana ndi na thekhisi ngauri zwi ḓo nnḓisela tshelede ngauri vhunzhi ha vhathu vha vhupo ha mahayani a vha na mimoḓoro vha nyago u shumisa zwiendedzi zwa nnyi na nnyi.

Zwi nga khwinifhadzeya nga u ṱalutshedza vhareili uri vha reile zwavhuḓi vha reile nga vhuronwane vha tshi kho tevhedzela milayo yoṱhe ya badani ine vha fanela u yi tevhedza musi vha tshi kho reila, zwiṅwe ndi zwauri musi ṱiraka ḽihulwane musi ḽi tshi kho reiliwa nga mureili ḽi fanelo u vha hu na muthu ane a khou ṱola zwine zwa kho itea kana zwine zwi kho khon khonthiroḽiwa nga nga nga muṋe wa ṱiraka.

Khaedu dzine dza vha hone nga kha musi muthu a tshi kho tshimbila nga basi vhusiku ndi uri ha konu u ya u ḓi thusa nga uri a si oṱhe mabasi ane avha na na na fhethu ha u ḓi thusela ende u ima fhethu huṅwe na huṅwe ni vhathu vha vha vha kho vhea vhutshilo havho vha vha vha kho vhea vhutshilo havho fhethu husi ya vhuḓi ngauri kanzhisa vhusiku ndi hone hune mavemu avha o ḓiimisa o dzula o lindela u nyago u khuthuza.

Ndi takalela uya mavhengeleni nga thekhisi ngauri i ḓo ḓa ya ntsitsa hune ha vha tsini na hune nda dzula hone, basi ḽi u tsitsa kule wa fanelo uri u dovhe u tshimbila lwendo lulapfu.

Hunga swika hune mureili a nga huvhala kana a wana accident zwine zwi ḓo sia zwi khou vhea vhutshilo hawe na mutakalo wavho kha tshiimo tshi si tshavhuḓi. Ndi zwa ndeme uri mureili musi a tshi kho reilai lavhelese tshiimo tsha bada a ḓivhe uri hu kho hu kho ḓo u ṱangana na zwifhio.

Mitengo ya dzi thekhisi i gonya nga musi zwivhaswa zwi tshi kho gonya zwi a ita uri mitengo ya dzi thekhisi na yo i gonye.

Vhuendi hu ngaho Uber kana Bolt ndi vhuendi ha vhuḓi vhu kho ḓisa tshanduko dzi ḓoroboni, vhathu vha kho kono u namela vha ya hune vha kho nyago ya hone nga tshifhinga na ngauri Bolt na Uber zwi a ṱavhanya. Khaedu ine yavha hone malugana na Bolt kana Uber ndi uri i na mbadelo khulwane mbadelo ya hone i vha i nṱha iṅwe , khaedu ine yavha hone ndi ya uri kanzhisa vhathu vho no shumisa dzi Bolt kana Uber u wana vhaṅwe hu si hu si vhathu vha vhukuma hu mavemu ane a kho nyaga u tswa vhathu.

Tshumelo dza vhuendi dzi nga thusa vhaaluwa u swikela dzi bugu, dzilafho, na zwiḽiwa nga fhasi sa ha hu sa konḓi. Zwi, zwi ita uri vha songo tambula u tshimbila kule.

Muhulwane wa vhuponi ha hashu a tshiḓa vhuponi ha hune nda dzula hone, u shumisa zwi ṋamelo zwine zwavha zwi hoṋe kha community uri a kone u swikelela mahayani a musalauno.

Zwine nda ḓivha nga ha dzangano ḽa dzi thekhisi ḽine ḽa kho shuma vhuponi ha hashu ndi ḽa uri ḽi langula dzi thekhisi dzoṱhe, ndi ḽone ḽo no vhea uri thekhisi yavho mikene i ḓo ya vhu vhu ima thekhisi nga tshifhinga ḓe ha tovhela ifhio ngo ralo ngo ralo u swika thekhisi dzoṱhe dza vhathu vho fhambananaho dzi tshiya vhuima thekhisi dza namedza vhathu dza vhaisa hune vha kho fanela uya hone.

Vhoradzithekhisi vha nga ṱoḓa u gudisa ha u kona u shumisa thekhinolodzhi, u fhaṱa vhukoni ha u ṱhogomela vhatendi, na u ṋetshedza tshumelo nga u ṱavhanya na u pfhala.

Tshumelo dza tshi endedzi dzi thusa vhaaluwa u vhaisa kiḽiniki, kerekeni, na hanefho hune vha ṱoḓa. Izwi zwa vha thusa uri vha dzule vho ḓi imisa na u ita zwithu zwi ḽa vhoṱhe.

Ndi ngauri vhaaluwa ndi vhathu vhane vho no ḓi alutshela, vhaṅwe vha na malwadze ane vha ya hangwa uri hayani ndi gai hune vha khoya ho hone zwino arali vha shumiselwa tshiendedzi tshine tshi a fhulufhedzea zwi amba zwori mureili wa tshiendedzi, a nga kona u vha humisela hayani hune vha bva hone.

Madzangano a dzi thekhisi a vhidza vhareili na vha nameli uri vha ha seledzane, vha wana mushumo wa vhukati nahone vha tevhedza milayo ya mushumo, izwi zwithu zwi thusa u thivhela khanedzano.

Zwine nda pfesesa nga musi hutshi ambiwa upfhi nndwa dza thekhisi, ndi pfesesa uri ndi musi vha reili vho no reila dzi thekhisi vha tshi khou lwa kanzhi vhavha vha kho lwela vhaṋameli, vha tshi kho lwela uri hu na vhaṅwe vho ra dzi thekhisi vhane a vha ṱhonifhi milayo ine ya fanela u tevhedzwa nga vho ra dzi thekhisi. Sa tsumbo, uya wana uri hu na mulayo ri vha ṋameli vhoṱhe vha fanela u namela vhuima thekhisi ra wana uri hu na munwe mureili wa thekhisi ane a nyaga u ṋamedza vha ṋameli vhane a vho ngo ima vhuima thekhisi, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi khosa dzi nndwa dzine vhathu vha dzi vhidza uri ndi dzi nndwa dza dzi thekhisi.

Ee, ndo no zwi vhona zwiendedzi zwo dzudzanyiwaho zwa kereke zwa vhaaluwa ngeno vhuponi ha hashu, ḓuvha ḽa kereke linwe na linwe nṋe ubva tshinamelo tshine tshavha tsho rumeliwa nga vha funzi u ḓo wana vhaaluwa tsha dovha hafhu tsha vha vhuisa he tsha vha wana hone uri vhaaluwe vha vhe vhathu vho tsireledzeaho.

Tshenzhemo yo ḓoweleaho kha vhupo ha thekhisi nga awara dza mushumo zwi ita uri fhethu ha thekhisi hu ḓale vhukuma, vhareili vha fa fanela u linda tshifhinga tshilapfu, dziṅwe dzo ima nga mulandu wa u sa vha na thekhisi dzine dza fhela nga u ṱavhanya.

Vhareili vha thekhisi a vha sheli mulenzhe uri vhuendi ha nnyi na nnyi vhu shume zwavhuḓi badani nga mulandu wa uri, vhunzhi ha vha reili vha dzi thekhisi thekhisi a vha reili nga nḓila yo fanelaho a vha tevhedzi milayo ya badani, zwine zwi sia zwi kho vhea vhutshilo ha vhathu vhanzhi kha kha khombo.

Ee, ndo no vhona vhukando vhuṅwe ḽiṅwe ḓuvha zwezwi ndo ya ḓoroboni, dzangano ḽa dzi thekhisi na vhareili vhoṱhe vhane vha vhane vha kho langiwa nga dzangano ḽi ḽa hanefho hune nṋe nda dzula hone, hu na muṱangano vha tshi kho sumbedziswa uri vha fanela u tshimbidza hani mimoḓoro yavho musi vhe badani, na uri vha nga tsireledzisa hani vhathu, vha kho tea u gonyisa mbadelo ya ya u badela nga vhugai, nahone vha fanela u ya vhuima thekhisi nga tshifhinga ḓe.

Mbuelo, zwi thusa uri hu vhe na mulayo na ndugelo dza vhashumi, u tandulula khanedzano, vhareili vha wana tsireledzo na thikhedzo, vhu shaya nungo. Vhareili vha nga shandukiswa nga vha ṋameli.

Tshenzhelo yanga yo ḓoweleaho vhuima tshikepe, ndi u vha na milayo minzhi ya u tsheka na u lindela tshifhinga tshilapfhu musi ndi tshi ya muyani, ndi takalela u vhona tsireledzo.

Zwine zwi nga fanela u itwa u itela u tandulula thaidzo eyi ndi u ita uri tshekha thekhisi iṅwe na iṅwe uri a yo ngo ḓalesa naa nga matsheloni musi vhathu vha tshi khou ya mushumoni. Na uri vhathu vha thenisi dzavho u dzi shumisa badani mara vho thoma vha ya vha dzi ṅwalisa uri dzi tendelwe u shumiswa uri hu kone u vha na kutshimbidzele kwa kwa dzithekhisi uri zwi kone u ita uri vhathu vha sa ṋamele thekhisi vho ḓalesa ngori zwi nga vhanga khombo. Na uri ndi vhuḓifhinduleli ha mureili ene muṋe u sedza uri thekhisi yawe yo ḓala kana a i ngo ḓala naa zwine zwa amba uri arali yo ḓala u fanela u isa phanḓa a si tsha imela vhaṅwe vhathu badani.

Nṋe ndi ḓi pfha ndi si kho farea zwavhuḓi ngauri arali peṱirolo i tshi khou tsa riṋe vhaṋameli vha thekhisi ra isa phanḓa na u badela tshelede nnzhi, ri vha ri sa khou farea zwavhuḓi sa vhaṋameli. Vha dzi thekhisi musi peṱirolo i tshi tsa na tshelede ine ra fanela u i badela musi ro ṋamela thekhisi nayo i fanela u tswa uri ri vhe kha vhuimo vhuthihi.

Zwine zwi nga fanela u itea uri tshelede ya muṋameli i fhelele ndi u ita uri risedze arali hu na muthu o badelaho tshelede kana hu na muthu a songo badelaho ra wanulusa uri ndi nnyi. Arali ro no kona u wanulusa uri muthu a songo badelaho ndi hoyu ri ḓo amba nae ra musumbedzisa uri na nṋe ro ṋamelaho thekhisi ya fhano ro badela na inwi itani uri ni badele u itela uri mureili a kone u wana tshelede yawe yo fhelela.

Ndi nga ḓi pfha ndi songo farea zwavhuḓi nahone nda ndi tshi nga takalela uri arali a tshi kho ntsitsa fhethu kha nyagele iṅwe thekhisi ine ya khou ya hune nṋe nda kho ya hone, uri ndi kone u vha ndo tsireledzea khau ntsitsa fhethu hu si hone hu na zwithu zwinzhi zwine zwi nga itea phadzhiwa kana nda dzhielwa thundu yanga.

Ee vhareili vha dzi thekhisi vha mahayani kanzhisa ra sedzesa vhareili vha dzi thekhisi vha dzi ḓoroboni vhana vha ita zwa u thuntshana ndi vhone vho no vho no ita uri hu vhe na mabulayo a vho radzithekhisi vha reila zwavhuḓi hu si na zwa zwa u vhulayana.

Nṋe uya nga ha nṋe ndi vhona uri mureili wa thekhisi a dzhie tshelede ye vhaṋameli vha badela ngayo u ḓi rengela zwiḽiwa ngauri i vha i ndi tshelede yawe ine o i wana nga murahu ha musi o hwala vhaṋameli a vhaisa hune vha kho fanela uya hone ndi yawe.

Nṋe ndi ḓi pfha ndi sa fareyi zwavhuḓi nga vhareili vha thekhisi vhane vha ṱuṱuwedza luvhilo ngauri zwi sia zwi khou vhea vhutshilo ha vho riṋe vhaṋameli vha dzi thekhisi. Musi muthu a tshi khou gidima u ḓo balelwa u ima fhethu hune a khou fanela uri a ime hone ngauri u ḓovha a kho gidima zwi dovha hafhu zwa ita uri badani hu vhe na dzikhombo zwi songo tea.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi khou ṋamela thekhisi thekhisi rank ndi ya uri mulayo wa uri arali thekhisi i songo ḓala a i takuwi zwine zwa amba uri arali nṋe ndi tshi khou ya mulinga zwa khakhisa mafhungo anga a mushumo. Mathekhisi ḓiraiva tenda yo ḓala zwi amba zwori nṋe kharali ndi si na tshelede ine yanga badela sithi dza nga ngomu thekhisini zwi amba zwori a thi nga i mushumo.

Ee Khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi taxi rank ndo shumisa ndi zwa uri eh hu na mulayo une wavha hone wa mara arali thekhisi i taxi rank i songo ḓala a i fanela uya hone i dzula u swikela i tshi ḓala. Arali thekhisi yo ima nga yo ima thekhisi riṋe ya vha i saathu ḓala nga awara ya sumbe i ḓo ḓi ima u swikela i i tshi ḓala zwine zwi do khakhisa lwendo lwa zwine zwa ḓo ita uri nṋe ndi balelwe u swika mushumoni ya hone.

U shumisa zwo leludzela mushumoni ngauri goloi ya phuraivethe i takuwa yo ḓala goloi ya phuraivethe i ya nngisa mushumo ndi ndoṱhe thaidzo ine yavha hone kha goloi ya phuraivethe ndi ya uri tshelede i ne ya musi ndi tshi khou badela thekhisi thekhisi ndi vha ndi khou badela tshelede ya fhasi. Ai takuwi arali i songo ḓala ende iṅwe khaedu ine yavha hone ndi ya uri thekhisi i gidimesa luvhilo lwo kalulaho zwine zwi a dovha hafhu zwa vhea vhutshilo hanga.

Zwine nda zwi takalela nga u shumisa tshiṋamelo tsha ṱireini musi ndi tshi khou ya huṅwe fhethu ndi ngauri. Ṱireni i nyaga muthu ane a vha a songo dzhaya ngauri i tshi tshimbila nga u ongolowa, ndi nga takalela u shumisa ṱireini ine ya gidima nga luvhilo uri na nṋe fhethu hune nda kho ya hone ndi swike nga tshifhinga.

Ndi nga uri tshumelo iyo i a ḓura nga maanḓa zwi dzhia tshifhinga uri vha kone u khwinifhadza afho fhethu ho tshinyalaho. Zwivha zwi kho nyaga na tshelede nnzhi zwine zwa amba uri kharali vhathu vha kho gwalaba vha tshiya vha tshi tshinyadza zwi ita uri na tshelede i vhe i khou tambisea.